Ha ne ke ile sepetleleng sa mahaeng, batho ba ne ba tletse ba kula, ba bang ba robetse ditulong tsa mapolanka. Ka nako eo ho ne ho bata hona-hona. Ya ba dinese le di-doctor ha di moo ha di thuse batho. Taba e bohlokohloko ke hore ho ile hwa ba le ngwana a neng a pepa, ya ba ngwana o mahlokong o bitsa thuso, ya ba ha thole thuso. Ngwana a qetelletse a se a ipepisitse ka bo yena. Ya ba ke khona ba hlahellang ngwana ha sale teng, le teng ngwana a ipepisa ka ntlwaneng.

Ke hobane boholo ba batho ha ba sebetse ebile na ha ba kgone. Ha ba kgone ho ithekela yona meriana kapa hona ho ikisa dipetleleng tseo ba ka kgonang ho ipatalla. Ho thola thuso eo ba e kgotsofallang.

Bana ba na le ditokelo tsa ho fumana thuso sepetlele. Thuso ya ho lekola hore o ntsa phetse hantle nakong eo a thotseng kotsi nakong eo a sa phelang hantle. Nakong eo ya ho fumana di ente tseo a tlametseng hore ngwana a di thole. Ka nako eo, tokelo tsa bona ke ho fumana mo ho bolokehileng teng.

Tjhe, batsofe ha ba thole tlhokomelo kapa yona thuso e ba loketseng hobane dipetlele ho dula ho tletse dibethe di ya shota. Empa di-nurse kapa hona di-doctor di dula di le teng, empa ha ba ba thuse ka letho. Ho setseng, ba tlabe ba ntse ba enwa teye ba ya hodimo le tlase ho sena letho leo ba le etsang. Taba e bohloko ke hore ha o fihla dipetlele ho tlabo, ho tletse bo nkgono le bo ntatemoholo, ba dutse moo fatshe moo ho batang, ba sa thuswi le ho thuswa.

Ke hore batsofe ha ba kula haholo, ba ka thuswa jwang kapa hona ha o le motho a tshabang madi hore o sebetsane le motho a nang le madi, o ka etsa jwang. Kapa hona batsofe ha ha ha ba itshentse. O ka mo thusa jwang ntle le hore o mo nyonye kapa hona ho nyonya?

Eo ke phoso e kgolokgolo haholo hoba jwale ngwana e mong le mong o na le ditokelo. Jwale ebile ngwana e mong le mong o etsa seo a nahanang hore se mo loketse ebile se lokile mahlong a hae. Le ha fela se fosahetse, sekgahla se seholo sa bana ba imang ba sa le banyane, se se se nyolohile ka tsela e makatsang haholo, ba hana le ha ho se ho ena le tsona dithiba pelehi kapa tsona mekga e fapafapaneng ya ho thibela ho ima ba sa le banyenyane dilemong. Empa le ha hole jwalo, ngwana e mong le mong o na le tokelo ya seo a se etsang le seo a se batlang.

Dithibapelehi di ngata ebile di ka mefutafuta, empa ho latela hore mmele wa hao o kgutla jwang ho seo o se sebedisang. Re na le mefuta ya yona ente, re na le yona mefuta ya dipidisi, re na le yona mefuta ya implant empa ho tswa ho mefuteng e e meraro. Motho ka mong o na le boikgethelo hore a ka sebedisa e feng, ka ha hona le ditlamorao tse fapa fapaneng. Empa ke nahana hore mokgwa oo wa dipidisi ke ona o leng bobebe, haholoholo e bilane ha hona ditlamorao tse bosula hakaalo.

Dithibapelei di ka mefuta ebile di sebetsa ka tsela tse fapaneng. Re na le mofuta oo re bitsang wa implant re na le mofuta oo re bitsang wa speiti re na le mofuta oo re bitsang ke wa dipidisi. Empa ha ebang o sebedisa mofuta o itseng, ebe o bona hore o na le ditlamorao tse bosula ho bohlokwa hore o ye clinic-ing, o ile kopana le nurse ebe o hlalosa bothata boo. Ka ho etsa jwalo o ka nurse e ka o fa tsela e itseng kapa yona ho tataisa hore o sebedise mofuta ofeng oo loketseng hore o sekebe wa ba le ditlamorao tse bosula jwalo ka ho tshwarwa ke hlooho kapa hona ho dula o kgathetse kapa hona ho fihlela kapa tsona ditla morao tse fapafapaneng.

Dintho tse sa nthabiseng ha ke tjhaketse batsofe ke bohlaswa, ho se kgone ho ithusa kapa hona ho iketsetsa ntho e itseng. Bohloko ba taba ke hore o tla tlameha hore ha o tjhakile, o thusetse mane le mane ka haa batsofe ha ba kgone ho iketsetsa se itseng jwalo ka ho ikisa ntlwaneng, ho ithusa jwalo jwalo.

Dumela ntate kapa mme o phetse jwang. O kile wa ya wa lo bona ngaka kapa yona nese ho lekola hore o ntso o phetse hantle?

Nka rekela batsofe dijo ho ba hlokomela le ho ba rekela meriana, ka ha ke batho ba dulang ba sa phela hantle ka nako tsohle. Le ho ba patalla ditekesi ha ba ya hona di-clinic-ing kapa tsona dipetlele.

Batjha ba ima ba sa le banyenyane dikolong, empa dithibapelehi di teng ebile ke mahala di-clinic-ing. Le ha hole jwalo, batjha ba ka se be kgatellong ya hore ba ka fumana dithiba pelehi ka ha e mong le e mong o na le tokelo ya ho dumela kapa hona ho hana.

Mmuso o fana ka ditjhelete tsa ho thusa batho ba fokolang. Ho fana ka bodulo bo itseng sebakeng se itseng, moo ba ka ithabisang teng. Ho thola thuso e nepahetseng.

Mmuso o fana ka ditjhelete tsa batho ba fokolang kgwedi le kgwedi hore le bona ba ikutlwe e le batho setjhabeng. Mmuso o fana ka tsena dikolwana tsa ho iphusha, tse bitswang di-wheelchair ho batho ba sa kgoneng, haholoholo ba phelang ka ho fokola. E be ebile mmuso o ahile moo ba ka ithabisang e le bona feela hore le bona ba ikutlwe e le batho setjhabeng.

O ka romella molaetsa Whatsapp-ong, o ka romella yona email kapa hona ho letsa dinomorong tse filweng.